Ke rata mmino wa efankgedi. Ke ikutlwa nka re ke bua le Modimo ha ke o mametse.

Dipina tsa matsatsi ana di na le ditlhapa tse ngata ka hare. Nka re ba ka ntsha ditlhapa tseo, ba etsa dipina tse hantle tse ratehang.

Ka hore a reke data a kene internet-eng, a bale dintlha tsohle tse a batlang ho di bala. Ka nako ya hae.

Re tshepiswa hore ditsela di tlo ba rekge, dikolo tsa bana ba tlo kenya dintho tse ntjha. Ba tlo re ahela matlo, ba tlo re ahela di-toilet, dintho tse kareng tse jwalo.

E le hore ke hobaneng ha le ho hula tjhelete ya lona kgwedi le kgwedi empa le re bontsha difilimi tsa kgale? Ke bua le wena tjena ke kwatile, ke kwatile hampe. Ka hore le hule tjhelete kgwedi le kgwedi, empa le mpontsha difilimi tsa kgale. Ke kopa le mpolelle ke etse jwang?

Ho ba le marangrang ho wa thusa, ka hore mosebetsi o ka o etsetsa kae kapa kae. Ha fela o na le marangrang.

Bokamoso ba rona ha bo a tsitsa.

Ke tlo founela bo bo ra dipampiri. Ba tle ba tlo utlwa lehlakore la ka. Hore nna ke reng.

Ke nahana hore ha se mohopolo o motle. Ka hore, ka mora nako e itseng ho na le nako e leng hore motho o hloka hore a ka sebedisa data.

Ithute haholonyane ho ba moqollotsi wa ditaba. O lokela ho ntlafatsa tsebo ya hao ya ho ngola, ho etsa dipatlisiso le puisano.

Ke nahana hore ke ntlha e hantle, ka hore ke tla be ke boloka tjhelete ya ka.

Ha ka thaba hohang, internet ena ya nsokodisa. Le ntshepisitse hore internet ya lona e sebetsa hantle sebakeng seo ke dulang ho sona. Jwale ke patalla mahala for internet ena. Ke kopa le lokise taba ena ya internet, kapa ke tlohele.

Ke kopa o mphe tjhelete ya ka, kapa o kenye data bundle ena ya lona. Ka hore ha e bonahale founung.

Ee, ke di shebile. Empa ha ke rate ho boeletsa ntho ha ngata ngata ngata. Ke rata ha ke sheba e nngwe hape e leng hore ha ke.

Ke pampiri e bontshang theko ya dijo. Ba etsa e ka re ba na le theolelo, ba se na yona.

E tobetse ka thoko, metsotso e mebedi. O be o tobetsa ho moo o e tobeditse teng. O nke Wi-Fi eo ya fesetere e tlo sebetsa hantle.

Moemedi ne ke kopa hore o re thuse ka taba ya data. Data ya tura. Ha ke tsebe haeba o tla kgona ho buisana, hore ba ise theko ya bona tlase. Empa mme ra e hloka hape hape data ena.

Rakgadi, o emeng ho sona. O time founu, e light hape. Signal ya hao.

Ke rata ka hore Wi-Fi, ka hore ntho tse ngata tsa sekolo di mo.

Ha ke kgone ho bohlotha haebe ha ka hlapa. Nkare mmele o wa ka o ditshila, wa lumiwa. Yo! Ke jeka jeka le bethe bosiu bona kaofela.

Disebediso tse bohlale ra di rata mme di re thusa haholo, haeba re batlana le mesebetsi kapa hona le ntho e leng hore ha o utlwisise hantle, o batlana le dikarabo tsa teng. E kgona ho thusa.

Ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang motseng. Ke hore feela re bolellane, ka hore ha re sana pampiri ya ditaba.

Hobaneng ha o patala ntho e ntle tjena, ntho e kgolo hakana-kana. E le hore o bolelletse batswadi ka taba ena? O ka se dule o sa botsa batswadi. Ke kopa o botse batswadi hle.

Malome ho ba le founu tse tsa matsatsi a. Ho a thusa ka hore, o kgona ho sebeletsa ka tlung, o sebedisa founu. O kgona ho track di-parcel tsa hao, tse leng. Founu e etsa bophelo ba motho bo be bonolo.

Ke nahana ho ba tlohela.

Batho ba bangata setse ba tseba hore di-password tseo re di etsang, re qala ka matsatsi a rona a tswalo. Batla password e kareng e thathanyana e nang le dipalo le mantswe.

Social media e etsa tjhelete e ntle, ha o bapala hantle. O na le batho ba bangata bao shebileng. Empa ka nako tse ding hae hantle, ka hoba ho na le batho be eleng hore ba ka se o rate.